Isikhathi esinengqondo futhi esiyamukelekayo, isikhathi mhlawumbe esiyinyanga eyodwa noma ezimbili noma ezintathu. Kepha kungabi yisikhathi esesiluleke kakhulu. Umshwalense udinga ukuthi usisebenzele. Yebo, isikhathi sokulinda ngiyasibona, kepha kube isikhathi esincane kube isikhathi futhi nje esingelulekanga. Singadluli kwinyanga eziyisithupha ziphelele inyanga eziyisithupha kumuntu ogulayo. Kepha kulo ongagulanga ovelelwe ingozi, akumelanga nje kube yisikhathi eseqe kwisonto. Akube yisonto for umuntu ovelelwe yinkinga efana nengozi yemoto. Lowo-ke kumele ikhava yakhe iqale ngaleso sikhathi lapho athatha khona lo mshwalense.

Owami umbono uthi wona, amakhadi lawa kumele uwagweme kakhulu. Ngoba njalo abuyiselana emuva, ngoba inzalo yakhona iphezulu kakhulu. Futhi okunye, ungawajwayela usuphila ngawo, usuhlala njalo useyikolotweni. Ungawajwayela usuphila phansi kwencendezi ngoba njalo uma kuphela inyanga, labo bantu bayoyidonsa yonke imali yakho ngesikoloto sakho. Futhi noma usubona okunye ezitolo okuhle, usuhlala njalo ukuthenga ngoba uyitshela ukuthi wena unemali. Ekutheni akuyona imali yakho imali yalelo bhanga. Yingakho kumele uwagweme ubenalo eligade ukuthi okungenzeka okubi njengokufelwa imoto. Hhayi okunye lokhu okungabalulekanga.

Owami umbono uthi wona, lawa makhadi okukweleta kumele siwagwema ngayo yonke indlela. Umuntu abe nelilodwa, nalokho leli elilodwa libe ligade ukuthi mhla wavelelwa inkinga ephuthumayo, mhlawumbe inkinga efana nokufelwa imoto, ulisebenzise okwaleso sikhathi. Hhayi ukuthi njalo wena uma ngabe kukhona okufisayo usuke uthenga. Abantu kumele uzithola usuphila phansi kwencindezi ngaleso sikoloto. Uyithola njalo usuhlala ubuka ukuthi kambe le nyanga esikuyo bayodonsa imali engakanani. Owami umbone uthi, asiwagwemeni lawo makhadi.

Ngesikhathi ngithatha umshwalense wami wokuqala owemoto, ngangilindele ukuthi i-instalment noma imali engayikhokha inyanga nenyanga izoba phansi kakhulu. Kepha ngafica ukuthi imali engiyikhokhayo imba eqolo, kepha ngabekezela. Kuthe emva kwesikhathi ngivelelwa ingozi yemoto, ngangilindele ukuthi bayokhokha eyami imoto nale lo mshwalense. Wangitshela ukuthi ngoba bengisephutheni bayoyilungisa imoto yalo engishayisane naye, bese eyami ngizoyikhandela ngiphinde ngibhadale enye imali phezulu abayibiza nge-excess. Ingakho ngaphoxeka kakhulu, ngangingalindele ukuthi ngizophathwa ngaleyo ndlela.

Kudala bekuphoqelekile ukuthi uyithole usebhanga, usuyakwenza into eziningi ezifana nokuthumela imali. Ukukhokhela iy'koloto ezitolo, ukuthenga ugesi, ukuthenga amanzi. Konke lokhu bekudinga ukuthi uyithole uphakathi ebhanga. Kepha ngobuchwepheshe osekukhona, asisekho isidingo sayonke leyonto. Okunye futhi ukuthi ungalahla ikhadi lakho, ubuphoqelekile ukuthi uye khona ebhanga. Kumanje, konke usukwazi ukukwenzela efonini noma unganalo ikhadi lakho, singekho nesidingo sokuthi uyithole usutatazela. Noma ulilahlile, usukwazi ukuthi uphinde uthole elinye lapho efonini.